Itshidila go ama mmele le boitekanelo ga bašwa sentle, gobane go ya go thusa gore go tsamaya le fa o gola gore o be le mmele o o itekanetseng.

Go ijesa monate go botlhokwa thata-thata mo metshamekong ya bana, gonne bana fa ba sa ikutlwe monate fa ba tshameka, ga ba sa batle go tshameka ba tlile go dula.

Ekile wa tuma thata, mme morago ga gore go be le mogare wa COVID-e, go a se tlhole go tshamekiwa.

Nna le tsala ya me re rata go ya go ikatisa kwa gym-eng, mo re kukang ditshipi, re sianang mme le go tshameka tenese.

Thata go ikatisa kwa gym-eng, go siana le go tshameka tenese. Ke ka tsela e re itumedisang ka yone.

Fa nka bona tšhono ya go bopa motshameko mo inthaneteng, ke ka bopa motshameko wa go ikatisa.

Go dira di tirogae gantsi le gore o bua o lebelela thelebišene le founu ya gago.

Go nna le seabe mo metshamekong kgotsa go ikatisa go ama tlhaloganyo ya gago ka tsela e e tshwanetseng, gobane go ama mental health wa gago kgotsa monagano wa gago ka mo o dirang ko sekolong, go go thusa le go itekanela.

Batho ba ba tshelang ka bogole ba ka tshameka tenese, ba ka tshameka netball.

Kwa ngwageng wa me e mennye, ke ne ke tshameka kgwele ya short put.

E tokafatsa matshelo a rona gobane le ge o sa qualify-e gore o tshameke, o kgona go tshameka.

Metshameko e e tshwanang le go tshameka ball-o, netball-o, di-tennis-e.

Re ka kgona go bonwa ke batho, mme ba tsewa ka ditalente tsa bona gore ba tle ba atle.

Metšhameko e e tshwanang le tenese, cricket-e, rugby le fencing.

Bašwa ba rutiwa ke batho ba e leng gore ba atlegile mo dithutong, mme le mo metshamekong, go ba bontsha gore ba ka kgona go tsweletsa dithuto tsa bona le dilo tse ba di ratang ka nako e le nngwe.

Fela go na le seabe se segolo mo metsamekong ga bašwa gobane go thusa le ge ba gola, ba ka seke ba ba le malwetse a mantsi a marapo.

Nna le ba lelapa la ka re rata go apeya, re kolomake, mme re dule re ja, re bogele thelebišene go ntsha bodutu.

Metshameko e e rategang thata ke tenese, mme ke gore batho ba e rata.

Motshameko wa tenese o batla batshameki ba le masome a mabedi, mme o tshamekiwa ka go refosana ga ball-o mo diatleng.

Motshameko o mongwe le o mongwe o thusa motho go itekanela mo mmeleng. Se se botlhokwa ke gore pelo ya gago e a tsamaya, e kgona go tsamaisa madi, le gore wa itumela.

Le kgati, kgati le diketo ke metshameko ya setso e ke e ratang.

Bokgoni ba bokati le go apeya.

Ee, e tlile go rotloetsa bana go tshameka gobane ba tlile go bona mekgele.

Se ke neng ke se tsena ntse go sena metšhameko, e fela nna ke be ke rata motshameko wa tenese.